O tshwanetse hore a bule account ya lebenkele le leng la diaparo hore a tle a kgone ho atleha ho bula karata eo ya sekoloto.

Tax Free Savings account e bohlokwa haholo hobane e o kenyetsa, o kenya tjhelete ya hao mme ka hodima tjhelete ya hao o kenelwa ke interest e nngwe hape. Mme tjhelete eo ya hao o ka kgona ho e lokolla nako e nngwe le e nngwe eo o e batlang. E bohlokwa haholo hore batho ba ka e sebedisa.

Ha ke utlwisise hore na ditefiso tseo ke di huletsweng, ke sa jwetsuwa hore na ke tsa eng mo account mo kareteng ya ka. Ke kopa dikarabo hona jwale tjena hobane mathata ke tlo ba na le mathata a hore ha ke tlo hloleha ho patala dikoloto tsa ka le ho reka dijo.

Nka mo hlalosetsa ka di-investment, tse leng hore di tlo mo tswela molemo mme di tlo ba le tswala e phahameng haholo, ya tlo e kgotsofalla jwaloka TFSA.

Hello, ke teng o kae? Ke teng. Lebitso la ka ke Rantsi. Eh , ke na le bothata ba hore koloi ya ka e shwele leshala. Jwale ha ke tsebe hore na ke tlamehile ke qala kae. Ke ne ke kopa thuso jwalo ka ha ke na le insurance moo company-eng ya lona. Ke kopa hore le nthuse.

Mekgwa e mengata ya ho romella maqheku tjhelete haebe ba se na di-account. Jwalo ka ha o mo romella Cashsend. Ke a batho ba senang di-account, ka ho ya mabenkeleng a kareng Pep, Shoprite, le ona a thusa haholo.

Ho tloha haesale ho na le dintho tse ho thweng ke di-App le di-phone tsa rona. Ho bonolo haholo hore o ka sebedisa phone ya hao ho kena ka bankeng, ho etsa di dintlha kaofela tsa account ya hao. Le tsa ho banka tjhelete le ho laola hore na account ya hao e eme jwang.

Ke kopa ho kwala account ena jwalo ka ha ke sena tjhelete ya hore ke tlo patala di-service tsa banka ena ha nako e ntse e ya. Jwale ke ne ke kopa hore ke ke thuswe hore ke kwallwe banka ena.

Hello, ke ne ke kopa ho bua le mookamedi wa company eo ya insurance. Lebitso la ka ke Dineo Ho etsahetse hore ho hulwe tjhelete e re sa dumelanang ka yona. Ene ha ke utlwisise hore na lebaka le entseng hore hule eo ka hodima e re utlwaneng ka yona ke le feng. Hona jwale ke tlo short-a hore ke patale dintho tsa ka tse ding ka lebaka la tjhelete e hutsweng e leng hore ha re a dumellana ka yona. Ke kopa ho tseba mabaka a entseng taba eo.

Balloon payment ke tjhelete e leng hore o e patala maqetellong a ha o patala koloi ya hao or loan ya tjhelete eo o neng o e kadimile for koloi eo ya hao.

Tjhe, ha se mahala ha o patala ka banking App ka mobile banking App, ho na le tjhelete e hulwang e bitswang ka hore ke service fees ke yona e re reng ha se mahala.

Ke kopa ka potlako le n-check-ele hore na credit card ya ka e sebeditse kae ka nako mang, jwang, hobane hona jwale ha ke tsebe na nkare e sebeditse jwang. Pelo ya ka e bohloko hampe. Ke kopa hore le ntjhekele ka bonako ebile le be le stop-e ntho eo hore e etsahale ntle le hore ke fane ka tumelo eo ya hore e etsahale.

Ke kopa hore kgwedi le kgwedi ha selemo se qala, re boloke tjhelete kaofela ha rona re ntsheng tjhelete e kaalo ka makgolo a leshome. E mong le mong, hore e tlare ha selemo se fela, re kgone ho bona hore na re tswela pele jwang, re fihlelletse bokae. E mong le e mong a kgone ho etsa mabaka a hae. Re boloke tjhelete ka ho bula stockvele sa rona se setjha.

Mme motswadi, tjhelete eo e ka ba tjhelete o kgonang ho e nka nako e nngwe le e nngwe o batlang ho e nka. Empa o tseba hore kgwedi le kgwedi e a kgutlela account-eng. O e patala jwalo ka ha o nkile loan, empa ha o e batla wa e nka account-eng. And then kgwedi ha fela o a e patala.